Kufuneka abe neempawu zobukhokheli okanye zobunkokheli usibonda. Ukuba yinkokheli ke ngumntu onomqolo, ngumntu ongakhethi icala, ngumntu onentlonipho, ngumntu onothando. Ngoko ke usibonda kufuneka ibe ngumntu oneempawu zobukhokheli. Akubekwa nabani na, kufuneka ibe ngumntu okwaziyo ukukhokhela, ibe nguye umntu futhi okwazi ukuthetha, ungumntu okwazi ukucinga ngaphandle, acinge ngaphaya kweemeko esizibonayo ngamehlo enyama ngaloo umzuzu. Loo mntu ke ngumntu okwaziyo ukubathatha abantu abasuse phantsi, ababeke endaweni ephezulu.

Loo nto ibafundisa ukuba, loo nto ibafundisa ukuba abantwana bakwazi ukwamkela okanye babone ezinye iimeko ezikumakhaya ngamakhaya.

Okokuqala, loo nto iba bafundisa abantwana ukuba abantu baphuma kumakhaya ngamakhaya kwiimeko ezingafaniyo. Okwesibini, ibafundise abantwana loo nto ukuba asifani ngokwesikhumba, abanye bamnyama, abanye bumhlophe, abanye bathetha lwimi zimbi. Kodwa loo nto ayithethi ukubana asingobantu okanye funeke singabambisani, singabantu kwaye sifuneke sithandanile ngohlobo olunye, ngohlobo olufanayo.

Ndingabaxelela ukuba umntu ngumntu, umntu ngumntu, umntu unegazi umntu nenyama. Oko into esahlulayo, sahlulwa ziilwimi nazizikhumba zethu kodwa umntu ngumntu. Senziwa sonke ngokomfanekiso kaThixo kwaye umntu unalo ilungelo lokukhetha nawumphi na umntu amthandayo noba usuka kweliphi na ilizwe noba usuka kweyiphi na ikona yomhlaba kodwa umntu unelungelo lokukhetha loo mntu umvisa kamnandi, lo mntu omthandayo. Ndingazitshintsha ngolo hlobo iingqondo zabo ndibaxelele ukuba abantu ngabantu bayafana kodwa siphuma ezindaweni ezahlukeneyo singabantu abahlukeneyo.

Abantu basezilalini ukukhusela izityalo zabo benza okokuqala izinto ezisabuhonkana, ezenziwe ngamazinki nje ukuba zikhusele ngaphezulu xa lithe lavela ilanga bayazisusa kodwa into engamandla baye bathenge okanye benze iminatha ezoba phezu kwezityalo ukuze xa zifika izikhukhula, zifike zingabulali izityalo. Benza loo nto ke abantu basezilalini nezinye ke iindlela.

Indlela yokupheka umqa uthatha umxoxozi, umxoze, umnqunqe, uwubilise. Emveni koko uthathe umgubo, uzamise uthathe nerayisi okokuqala ufake khona.

Okokuqala, ndingabacebisa ukuba bahlale babambisene bafunda, bafunde ukubambisana, bafunde ukuthandana. Okwesibini, ndingabacebisa abahlali ukuba lowo unesakhono sokulima, alime igadi yakhe, alime intsimi yakhe ukuze aqalise ukuthengisa. Neminye imihlaba ke ekhoyo bavumelane bengabahlali ukuze ukuba izawulinywa, kukwazi ukuphiwa kwabo baswelayo kwalapha elalini, angathi naxa efika umthetho okanye urhulumente uzokwenza into engalunganga bangahlangana abahlali, baqhankqalaze, bangavumi ngomhlaba wabo.

Ike yenzeka loo nto ngonyaka ophilileyo ngeyoMnga, afika amasela athatha iigusha zikatamkhulu eziliqela kwashiyeka mhlawumbi akushiyekanga nenye, bathatha. Loo nto ke isivise kabuhlungu kodwa kwenziwa iinzame ukuba ziphinde zibuyiselwe iigusha kwaye futhi sikwazi ukusoloko sizigadile ngoba bafika ngobusuku kodwa ngoku sisoloko sigadile, simamele nengxolo yezinja ngoba iba zizinja ezixelayo ukuba kukhona abantu abaseyadini okanye abantu abazayo.

Ndicinga ukuba bangaphiwa ukutya, loo nto ingancedisa kakhulu ekuxhaseni bona, baphiwe iimpahla, banikwe nemali qho ngenyanga ngenxa yezinto ezinkulu abazenzayo bexhasa abahlali.

Ngexesha lakudala ingxaki yayithathwa isiwe ebhodini, kubizwe abantu abadala bokuhlala ixoxwe inyewe kude kuphume into yobana kuza kwenziwa njani okanye izawusombululeka njani le ngxaki. Kanti ngoku siyazithatha izinto sizisa emapoliseni, zithathwe ngamapolisa okanye zingahoywa nokuhoywa. Abantu ababemosha kudala yayiba khona imiphumela, babebethwa mhlawumbi ngabantu abadala bokuhlala ngoku akukho nto ihoywayo nasezilalini yezinto azihoywa, azithathelwa ngqalelo. Abantu bakudala babe nentliziyo babe nesiphatho babehlonipha abantu, iinkokheli zakudala zazibahlonipha abahlali kakhulu, zazibazi abantu ukuba umntu, le nto ekuthiwa ngumntu ifanele ukukhathalelwa kodwa ngoku ayisekho loo nto.